Bo raditaba ba ka bua le bona hore ba ke ba qoqe haholwanyane ka bona. Mme re tle re tsebe hore na ke bo mang, ba tswa kae mme ba bue ka bona. Mme re tla bona tse ntle tseo ba di etsang.

Ee, ha e se na matla, kgokahanyo ya Wi-Fi ha e sebetse hantle.

Ke tla letsetsa station-e mme ke nto hlahisa hore mmino o ba o bapalang haholo ke wa mose le mawatle. Mme ho ka ba molemo haholo ha ba ke ba bapala mmino wa kwano wa rona naheng ya rona, hore le rona batho ba binang mmino wa bona o tle o hole.

Ho ntse ho batla ho le bonolo hore bana ba ka fumana ditshwantsho hobane mehleng ya jwale re sebedisa di-phone, di-computer-ra hore bana ba fumane ditshwantsho. Mme re a di-print-a di ya ntshuwa mono. Bana ba nto di mamaretsa ba fumane ditshwantsho tsa bona. Le ha re sa sebedise di-magazine feela, ho ntso ho le bonolo hore o fumane ditshwantsho.

Ke tla fihla shop-ong mme ebe ke jwetsa motho ya rekisang, kapa ra lebenkele hore data eo ke rekileng e sebedisitswe. Ke nto ntsha founu ke e leke hape ho ikenya mahlong a bona e le bopaki ba hore data e sebedisitswe.

Ke ka makgetlo ke badileng ditaba tse seng tsa nnete masedinyaneng a digital. Mme nka kgothaletsa hore babadi ba netefatse pele ba dumela ditaba tseo ba di balang masedinyaneng.

Hore Wi-Fi e tle e sebetse ho bona, ba lokela ke ho ya difounung kapa di-computer-eng tseo ba tla be ba di sebedisa, kapo yona television. Mme ba tla tobetsa moo ho ngotsweng Wi-Fi nto ba kena moo. Mme ha se ba kene moo kgokahanyo yeno e na le mo e batlang password. Ke ntho e tshwanang le senotlolo sa hore o ka bula Wi-Fi hore e sebetse moo o batlang hore o kene teng.

Ho molemo haholo ha o reka di-data founung hobane ha o di reka shop-ong ha ona dintlha tse ngata tseo ka ikgethelang tsona. Hore o reke data o batlang ho e sebedisa. Mme ha o reka founung, o kgona ho reka data e leng horeng o batla ho e reka hore o tlo e sebedisa ka tsela eo wena o e batlang ka teng hore e sebetse.

Ka fihla ke hlalose ka moo ke rekileng data ka teng. Mme ke e kentse ha ke e bone hore na e ile kae, mme ke tla kopa thuso hore ba mpontshe hore na ebe e kene kapa ha e ya kena na. Ha ebe e le hore e kene, mme ha e bonahale ke tla kopa ho thuswa ka ho fumantshwa e nngwe feela ha e be e le hore e kene. Mme ke kgona ho e sebedisa ha ba nthusa. Ke tla e tlohela mme ke tsamaye ke lebohe.

Nka ba motlotlo haholo ka nna, nka thaba haholo ka seo sebaka ke nahana hore ka hore ke motho e leng horeng maikutlo a hae a batla a ya hodimonyana ha a thabile kapa a kwatile. Le dikgapha tsa thabo di ka tswa tsatsing leo. Ha ke hlahile thelevisheneng.

Ha ke motho a ratang ho hokela Wi-Fi-eng tseo ke sa di tsebeng. Hobane ho kotsi haholo ho hokela Wi-Fi-eng o sa e tsebeng. Ho no ho etsa hore ho be bobebe mashodu hore ba ka kena founung ya hao kapo ho device eo o e sebedisang.

Mohala wa ka wa thekeng e ke qadileng ho reka ka ona. E ne e le five hundred, ka nako eo, e ne e le ka selemo sa twenty twelve. Mme ke ithutile ho sebedisa ha bonolo ho latela ditaelo tsa yona phone.

Dilemo ha ntse di tsamaya ho bana le diphetoho tse ngata tse etsahalang. Mme sena ha se ya ntshwara hampe hohang. Ke diphethoho tse etsahalang, mme tjhelete e seng e patetswe satellite dish e se le tjhelete e ngata haholo. Ha ke tsebe ka dipalopalo hantle hore na ke bokae.